Azikakabi khona iy'nguquko ey'theni kwimidlalo yesintu. Imidlalo yesintu isasenjalo ayikakagoqeka ayikashintshi. hhayi ngokubona kwami hhayi cha akukakabi khona izinto ey'shintshile, sekungaba nje ilezo lezoy'nguquko ey'ncane mhlampe iy'ndlela zey'ngoma ey'culwayo uma kudlalwa le midlalo. Mhlampe kusetshenziswa elinye ilimi noma mhlampe khona okufakiwe kancane, kodwa nje indlela yokudlala isaseyiyo ayikaguquki.

Indlela yokudlala mina ngendlela engibona ngayo, ngibona ungazathi ayikaguquki. Yize lukhona ushintsho oluncane kancane nje ngiyacabanga ukuthi la ey'ngomeni esiculayo noma ulimi esilusebenzisayo, seliyashintshashintsha. Ilokho nje, engikubhekayo engikubona ngathi kuyashintsha la emidlalweni yesintu. Kanti futhi ngicabanga ukuthi lezi nguquko zenza ukuthi kube ngcono ngoba zenza ukuthi nabanye abantwana bakwazi ukuthi badlale mhlampe bebonke. Kubandakanya nje wonke umuntu, ngingasho kanjalo.

Ya, ngike ngazenzela umngani, sasivakashelene ngokwey'kole. Ukuvakashelana-ke kwethu ngokwey'kolo kwaba khona isikhathi la sesiyodlala khona-ke imidlalo, la sesidlala khona-ke ibhola lapho-ke kulapho-ke esaqala khona-ke ukuba abangani sinomngani wami, ngoba besimakene. Manje loku kumakana-ke kwethu kwenza ukuthi kube ngathi siyasonde sondelana umdlalo uze uphele. Kwaqala lapho-ke ukwazana kwethu, sasesiba abangani-ke kusuka lapho.

Ngicabanga ukuthi into elekelela le eminye imidlalo esasele noma izicu, izici ezinomthelela ekusindeni kwale midlalo esasele iy'kole lezi zamabanga aphansi. Uma esikhathini esiningi iy'kole lezi zamabanga aphansi ziyaye zisebenzise le midlalo le yesintu ukufundisa iy'ngane. Manje-ke yikho-ke la okusiza le midlalo le ukuthi isinde, kanti futhi nalezi iy'nhlangano ezingenzi nzuzo ey'gqugquzela imidlalo yesintu, nazo zingezinye yezizathu noma ngathi izici ezinomthelela ekutheni isinde le midlalo esasele.

Ngokwenza iy'nhlelo ey'hambiselana, ey'hambiselanayo noma kungathiwa iy'nhlelo ey'fanayo, ezizoba khona phakathi kwezokungcebeleka kanye nezokuncintisana. Kwenzeke nje iy'nhlelo ezizofana futhi zihambiselane.

Ngingaqala kancane mhlampe ngokuthenga izinto iy'nsiza kusebenza ey'shibhile bese ngiyaqala ngiyasebenza. Akukho nzima ngaleyo ndlela.

Ukuvula isevisi, uhwebo lesevisi ngoba esikhathini esiningi kuba lula ngoba awudingi izinto ey'ningi, awudingi iy'nsiza kusebenza ey'ningi uma ngabe uvula ihwebo lesevisi. Nakhona-ke kuyaye kube ukuthi uhlelo olunjani oluvulayo lesevisi, kodwa nje esikhathini esiningi amabhizinisi wesevisi awadingi kakhulu iy'nsizakusebenza ey'ningi.

Hheyi, yebo bekunzima, hheyi kuyaye kube nzima ikakhulukazi uma sidlala i-FIFA. Uma sengidliwe kuba yinkinga, kodwa-ke hhayi abafethu baye bangikhuthaze ngokuthi bazongilamulela. Kuloyo osuke engidlile ngaleso sikhathi.

Kakhulu ngoba kuyangibonisa nami lokho ukuthi kusengenzeka nakwabanye, futhi nakimi kusengenzeka ukuthi mhlampe into uke uyiphuphe igcine isifezeka. Ngiyakhuthala kakhulu, ngiyakhuthala kakhulu ngalokho, yingoba ngiyacabanga ukuthi kuyeke kungikhuthaze okwenza ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi nabo bebone ukuthi bangakwazi ukwenza nanoma yini abafisa ukuyenza.